Izinzuzo ezingaba khona ukuphepha kwabafana. Ukuhlanganiswa kwezindlela zesimanje kungaqinisekiswa ukuthi abafana abalimali abangenwa izifo noma abafi. Ukuhlonipha amalungelo abantu izinqumo ezintsha zingahlanganisa imvume yezingane nomzali kuncishiswe ukucindezelwa. Ukuhlanganiswa kwezemfundo isiko ungalisebenzisa njengethuba lokufundisa abafana ngezinto zesimanje.

Ukunambitheka, umqombothi unokunambitheka okuxhubile kancane ushukela wendabuko, impuphu yommbila, nokubabayo obuthambile. Umuzwa, akupheli emlonyeni umqombothi ukuhlobisa inhliziyo. Umoya, umqombothi awuphuzi nje uyabusisa. Ukuphuza umqombothi kufana nokumemelwa endlini enomlilo, othobekile othokomele phakathi kobusika.

Ukwehla kwenhlonipho yamagugu esintu. Abantu abasha bangase bebone amasiko njengenjongo noma engekho esimweni salolu suku. Ukuhlanganyela kwezamasiko ahlukene njengoba imishado yesimanje isivame ukuhlanganisa abantu abavela emasikweni ahlukene. Ukuqinisekisa ukuzimela kwabashadayo imishado yesimanje ivame ukubeka phambili izinqumo zabashadayo kunezemindeni.

Chaza lo mdanso ekulandiseni izindaba zesiZulu. Ukuphila kwendaba ngomzimba, umzimba uphenduka ulimi oluhlaba umxhwele. Izinyathelo, ukugxuma, ukushaya izandla noma izigubhu. Ukusebenzisana nezinkulumo zomlomo, imidanso yesiZulu inandisa nezimnyama, amaculo, izaga noma amazwi endabuko ukugcina umlando nezinsumansumana.

Izitayela zomdanso wamaZulu indlamu, lona umdanso odumile udanswa kakhulu ngamadoda. Umzansi noma ushiyameni umdanso wentsha noma wezingane izinyathelo zithambile ziyashesha. Kube ingoma noma isigekle, imidanso yokugubha uvame ukudanswa emicimbini yokuvuna. Le midanso igcina umlando, iveza ubuwena, ukuhambisana amagugu esintu, ukubungaza nokubumbana komphakathi.

Ukuvundulula isimo sobuntu besifazane, ukugcina isithunzi sobumsulwa besiko. Lokhu kufundisa intombazane ukuzihlonipha nokuhlonipha abanye. Ukudlulisela ulwazi nosiko, kungalesi sikhathi lapho amadlozi abesifazane amadala izalukwazi noma ogogo benikeza iziyalelo nezingwanekwane. Ukungaseleli ikusasa isifundo sobuntu nobumama.